Ku tiendlela xirapha xa wena ekaya swi sasekile naswona swi hlayisa mali ya wena hikuva u nga ti kuma u tiendlele mihandzu leyi u nga ta yi tirhisa loko u sweka ekaya kumbe u tipfulela bindzu leri mali ya kona yi ngata hlayisa wena na va muti wa wena.

Tihuku tin'wani ti fuyiwa ku va hi kuma nyama kasi tin'wani ti fuyiwa leswaku hi kuma matandza eka tona ndzi nga tsakela ku kurisa tihuku leti fuyiwaka ku kuma nyama hileswaku vanhu vo hlaya a va dyi matandza nkarhi hinkwawo kambe loko ku ri nyama ya huku yi dyiwa masiku hinkwawo naswona na mabindzu yo tala mafambisa ngopfu nyama ya huku.

Ku va swifuwo swi ri karhi swi tswalana hi ku tirhisa ndlela ya sayense swipfuna ikhonomi leswaku yi kula hileswaku swi hi hlayiseka nkhari wo kurisa swifuwo leswi hetelela swiendliwa leswaku swifuwo swi kumeka hinkarhi na hi ku olova loko swifuwo swikumeka hi nkarhi na hi ku olova swi endla leswaku ku xaveka ka swona swi xaveka hi ndzheko yo amukeleka.

Swihlovo swo borha swi nyika mati yo cheleta lama tshembekanga eka vurimi swa durha, murimi u fanele a tekela enhlokweni leswaku ku na tindlela to kuma mati handle ko borha, a nga languta leswaku ku nga va ku ri na nambu ekusuhi na yena na, se a languta ndzheko yo borha ni ndzheko yo koka mati enambyeni leswaku hi yini leyi nga ta n'wi olovela.

Ku cinca ka maxelo eka xiyenge xa vurimi i ku eka maxelo man'wani na man'wani ku va ku ri nkarhi wa mihandzu yo hambanahambana ku na mihandzu leyi rhandzaka ximumu mihandzu leyi rhandzaka xixika kambe ku na ni mihandzu leyi rhandzaka xixikana leswi swi endla leswaku ntirho wo rima wuya emahlweni wu nga yimi kumbe ku kavanyetaka hi maxelo.

Switsotswani swi nga khumba vufuwi bya tinyimpfu, mufuwi wa tinyimpfu a nga tihlanganisa ni madokodele ya swifuwo swa le kaya kumbe dokodela kumbe madokodele ya swiharhi hi ku angarhela a ta kota ku kuma vuxokoxoko hi ti nayiti, maphilisi na swakudya leswi sirhelela tinyimpfu eka switsotswani leswi swi fanele swi endliwa ku ya hi nkarhi na nkarhi lowu nga vekeriwa tinyimpfu leswaku ti kamberiwa hi wona.

Munhu a nga tirhisa mati lawa a hlambelaka eka wona kumbe lama a hlantswa swibye eka wona hikuva a cheleta swimilana la kaya hikuva sweswi swi ta endla leswaku hi kota ku hlayisa mati kambe loko hi hlayisa mati swi endla leswaku mati hikuya hi nkarhi emalembeni ma nga hi kaleli.

Leswaku vutivi bya vurimi byi nga heleli mpfhukeni kambe byi tshama byi ri kona emindyangwini hi nga nhlohlotelo vana va hina leswaku va va ni ntsakelo eka vurimi hi ku endla tano hi ta endla leswaku na vona vati endlela swirapha swa vona va tibyalela mihandzu kumbe swimilana.

Tanihi mutirhi wale purasini loyi a lavaku ku yisa dyondzo ya yena emahlweni a ri karhi a tirha ndzi nga vulavurisana ni murhangeri wa mina leswaku a ndzi olovisa ntirho ku va ndzi kota ku va na tiawara to karhi leswaku ndzi kota ku dyondza ndzi languta swale, swale xikolweni ku va ndzi kota ku va ndzi yisa tidyondzo mahlweni kambe ndzi ndzi sirhelela ntirho wa mina.

Ndlela ya vun'anga kumbe madokodela ya xintu hiyona ndlela ya ndhavuko leyi lavaka swakudya swa swimila leswi dyiwaka.

Ndlela leyi tirhisiwaka ku endla byalwa bya xintu kumbe bya ndhavuko byi tirhiseriwa madleke lama xavisiwaka maendlele hi ndlela yo karhi.

Swibyariwa swale mapurasini swi nga hi vangela mavabyi lama ma taka ni tinsuna leti tivitaka hi swibyariwa leswi nga le purasini ku fana na malariya ma nga tshunguriwa hikuya hi ya vona dokodela ya rihanyo ra vanhu.

Tipholisi kumbe milawu leyi ndzi ehleketa leswaku tifanele ku va kona ku tiyisisa nsirhelelo watiko eka vatirhi vale mapurasini hileswaku va kotaku ku va ni mali yin'we leyi va tivika leswaku swo boha ku va va kuma yona kumbe le henhla eka yona hikuva vatirhi vale emapurasini va le ku kandziyerisiweni, va tlhela va kumeka ndhawu yo tshama ni swakudya leswi swi tivaka swihumaka eka muthori wa vona na ku hlayiseka.

Vurimi le byi ntsongo byi nga hoxa xandla swinene eku hunguteni ka vusweti emindyangu loko hokota ku va hiti endlela xirapha hi byala mihandzu leyi hi tivaka leswaku hi yi tirhisa siku na siku.

Ku cinca ka maxelo ku khumba ku kumeka ka swakudya leswi nga na rihanyo leswaku maxelo hi ku hambanahambana ka wona mani swakudya kumbe mihandzu leyi yi kulaka kumbe ku mila ngopfu ku ya hi maxelo hi ku hambanahambana yo leswi swi khumba rihanya ra vaaki hileswaku ku na mihandzu kumbe swakudya leswi lavekaka emirini wa vaaki hi siku hi siku kambe loko swi nga kumeka swi endla leswaku rihanya ra vaaki rivaleringa tsakisi.

Vinyi vo tala vamapurasi va hakela vatirhi va vona miholo yale hansi hikuva a vana dyondzo ya vurimi ya ximfumo leswi aswikahle nakantsongo kambe swi nga herisiwa hikuva vinyi va mapurasini vatekani vatirhi va vona va vayisa vaya kuma dyondzo ya vurimi ya ximfumo.

Tihuku leti vekaka tadza ti na swakudya swa mihandzu leswaku ti kota ku hlayiseka ti hlayekela vu humelerisi byale hehla.

Thekinoloji yi ve na mbuyela lebyi swinene eka vurimi hileswaku hi kotaku ku kuma vutivi ni vuxokoxoko hi ririmi himhaka ya thekinoloji kambe hikota na ku hlayisa swifuwo swa hina ni mi mihandzu ya hina hi ku tirhisa yona thekinoloji.

Vurimi byi lava munhu loyi a kotaka ku lehisa mbilu kambe vantshwa va namuntlha a va swi koti ku lehisa mbilu.

Swikongomelo swa nkarhi wo leha swa mpfuxeto wamisava ni AGRI-BEE ikuva misava yi tlhela eka vanyi va yona na vurimi byi nghenisa ngopfu vantshwa.

Vatirhi vale mapurasini va fanerile ku va va tlakusiwa muholo hikuva hi vona va phamelaka tiko kambe miholo ya vona yile hansi leswi aswi sasekanga na ka ntsongo hikuva hi vona lava va endlaka leswaku mihandzu yi hlayiseka.

Ku hlayisa masi nkarhi wo leha swi endla leswaku hi kota ku hlayisa nkarhi hi hlayisa ni swakudya nkarhi wo leha kambe loko hi endla tani hi kota ku va lava hikotaka ku va na swakudya leswi swahariki eka xiyimo xa kahle hambi ku hundze nkarhi wo leha swi tshamile.

Loko mixavo ya swakudya yi tlakuka exitolo van'wamapurasi lavatsongo lava xavisaka swilo swa vona emingangeni navona va fanerile ku tlakusa mixavo ya vona hikuva leswi swi katsa navona hikuva mali leyi va yi kumaka eku xaviseni ka swilo swa vona vayi tirhisa ku ya xava emavhengeleni ku va va kota ku hlayisa mindyangu ya vona.

Swiyimo swa swi xi seketelo swa ntirho eka xiyenge xa vurimi swikatsa ntirho lowu teleke naswona hi nkarhi lowutsongo ni mali leyi ntsongo.

Nhlampfi leyi tengeke yi nandzika ku tlula nhlampfi leyi nga emathini hikuva nhlampfi leyi tengeke a yi cheriwangi tikhemikhali leti endlaka leswaku yi tshama yi ri ka xiyimo xa kahle nkarhi wo leha kambe yi tengile.

Van'wamapurasi va fanele ku endla leswaku vanhu lava dirayivhaka teretere ya vona va va lava nga nyikiwa vuxokoxoko byo fambisa teretere naswona va fanele vateka teretere tiyisiwa ku kamberiweni nkarhi na nkarhi.

Tinyawa leti nga le mathinini to fane ni tinyawa le tintshwa hikuva letingale mathinini ti endleriwa leswaku hikota ku tiveka nkarhi wo leha hi nga se ti dya kambe loko se hi lava ku ti dya hi ti kuma ta ha ri ka xiyimo xa kahle.

Nkoka wa ku dlaya swifuwo eka minkhuvo ya ndhavuko i ku va mindhavuko yin'wanyani yi tshemba leswaku mikwembu kumbe swikwembu swa vona swa vatwa loko ku halake ngati.

Mintlhotlho ya nkoka leyi tikhampani le ta ha ku sungulaka ti langutaneke na yona ehansi ka tipholisi ta pfuxetelo wamisava hileswaku ku fanele ku va ni vanhu vantima lava nga kona eka xiyavi xa misava eka khampani yaleyo kambe ku fanele ku katsiwa navavasati na vantshwa.

Tinhla ta nkoka hi mbuyelo bya vurimi le byitsongo tikatsa ku va ku hlayisiwa nkarhi ni mali kanbe swi pfuna ngopfu ni vanhu lava va nga swisiwana hikuva va kota ku tirimelela swakudya swa vona va swikumiwa handle ko va va xava hi mali.

Swilo leswi tekeriwa enhlokweni swa ikhonomi leswi fambelanaka na ku hlawula tinxaka to karhi kumbe maendlelo yo fuwa swi katsa ku va ku hlawuriwa vanhu hikuya hi ririmi leri va ri vulavulaka, hikuya hi muxaka wa vona na hileswaku va na mali kumbe a va na mali.

Handle ko va ta timbuti ti fuyiwa leswaku hi kuma nyama, masi na nhlonge timbuti ti tirhisiwa leswaku tiva xitlhavelo eka swilo swa ndhavuko.

Hi nga hlayisa purasi ra hina hi ku tshama hi enelekisile leswaku misava ya hina yina swakudya swa yona kumbe leswi swi vuriwaka manyorha kambe hifanekele hi tshama hi endla vuxokoxoko hi cross farming.

Maghoza yo engetela lawa mfumo wu faneleke kuma teka ku pfuna van'wamapurasini ku antswisa vuhumenerisi bya mapurasini na ku hoxa xandla swinene eka ikhonomi i ku va va kota ku pfuna vantshwa hikuva nyika mali yova va sungula bindzu ra purasi na ku va nyika vutivi kumbe ku va yisa xikolweni na ku endla ti program-me ta swavurimi leswaku vantshwa va kota ku dyondza hi ku humelerisa mapurasini na hi ku byala.